Izinselelo ezingavela ezokuthi umsebenzi lo ungabe ungalawulwa umuntu, wonke umsebenzi ungabe uzenza wona, singabe singekho isandla somunye umuntu olungisayo amaphutha okanye owenza isiqiniseko sokuthi konke kuhamba kahle. Okwesibili, baningi abantu abangalahlekelwa umsebenzi, impilo ingahluka, noma ngabe unenkinga engakanani ngezikhangisi okanye kukhona imibuzo ofuna ukuyibuza, uma ngabe leyo ayi, ungakwazi ukuwuphendula, ungahlala naleyo nkinga leyo, engekho umuntu siqu ozokusiza okanye ozokuphendula akulekelele.

Singazama ukusebenzisa uhlelo okuyilona olungabizi kakhulu, engicabanga ukuthi uhlelo lokuthunyekelwa kwemilayezo. Imilayezo ungayithumela noma ikangaki ngosuku kodwa ayidli kakhulu ephaketheni.

Umthetho wokuqala ngabe yenziswa ukuthi umuntu akangabi nama akhawunti amabili kuyaphezulu, i akhawunti ayibe yodwa, kube yi akhawunti futhi eqinisekisiwe, okwaziwayo ukuthi eyakhe ngempela loyo muntu loyo. Okwesibili, ulimi olusetshenziswayo, ngingazama ukulawula indlela yolimi ukuthi kungabi nolimi oluqoshelwe olusetshenziswa abagqugquzeli benkundla zokuxhumana. Okwesithathu, indaba yeminyaka, ukuthi abantu abangakanani abasebenzisa izinkundla zokuxhumana nokuthi bakhangiselwa ini? Yiziphi izinto ezingakhangiswa? Yiziphi izinto ezingeke zikhangiswe?

Uhlelo lwe-email ngiyalithanda ngoba luyakwazi ukuxhumanisa nabantu, uyakwazi ukwenza izinto eziningi kulo. Nohlelo lwe-Play Store, lapho khona kunezinto ongakwazi ukuyi-download-a, uyisebenzise ngesinye isikhathi mase uyidinga.

Isici la khona kune bhathini eli-panic-ayo, elikhalayo okanye elingakwazi ukuthinta amaphoyisa uma ngabe uzizwa usendaweni engaphephile okanye ongayiqondi kahle hle. Okanye kube uhlelo la khona umuntu onesifo mhlawumbe esifana nesifo sokuwa, engakwazi ukuthi uma ngabe elele eduze kwefoni yakhe, uma kukhona ngaleso sikhathi leso, kufika isikhathi sokuthi aphathwe yisifo sokudlikiza, lukwazi lolo cingo uku-alert-a mhlawumbe umuntu ongamusiza mawukuthi uhlala yedwa.

Okubi nje kungawukuthi umuntu ugcina athenge noma yini, uma nje enemali ebhange, imali iyakwazi ukuthi ngaleso sikhathi ugcine usuthenga khona lapho online. Okwesibili, uma ngabe ezinye izigilamkhuba zikutholile, ziyakwazi ukukukhiphisa yonke imali yakho kuwo loyo makhalekhukhwini. Ubuhle bayo-ke nama applications wakhona, ukuthi asikho isidingo sokuthi wena usuke kwenye indawo uye ebhange uyolungisa izinkinga ezincane okanye uyothumelela imali okanye uyofuna ukwazi ukuthi ulungise into ezifana nenombolo eyimfihlo okanye ukwazi ukushintsha imininingwane yakho.

Kungaba nezipho engibapha zona, engingahlezi ngibalungiselele zona ukuthi umangabe kuphela lolo hlelo okanye ngalolo suku lolo uma kukhona okuthize esikade sikhuluma ngakho, kubekhona laba abazothola imiklomelo ethize ngokuthi sifundeni ngalelo langa okanye sikhulume ngani.

Isiqiniseko sokuthi kuphephile, into ebalulekile nje ukuthi umuntu ngayo yonke imali ayisebenzisayo, asebenzisa uhlelo lweinthanethi lokubhanga, kumele ukuthi afake okanye ubuso bakhe okanye isithupa sakhe, ukuqinisekisa ukuthi uyena ngempela yini. Okubi-ke ngakho ukuthi abanye bayakwazi ukukuntshontsha, bakusebenzise ngoba idatha ayiphephile okanye ulwazi aliphephile umangabe lubekwe kwi inthanethi.

Ngicabanga ukuthi ngohlelo luka-AI, umculo nokubhaleka kwawo angeke usaba seqophelweni eliphezulu okanye kube ilela zinga esilazi liyiyo ngoba abaculi bazothatha lawo magama athize bewafake laphaya ku-AI, kube iwona obabhalela izingoma. Lokho-ke kuzokwenza ukuthi kwehlise nezinga lomculo okanye nemilayezo ethunyelwayo, ekumele engabe iyathunyelwa ngezingoma nokugqugquzela izinto ezithize, lokho-ke kuzokwehlisa izinga lokucabanga kwabantu okanye lokuvezwa kwamakhono abantu ngaleso sikhathi leso. Lokho kuzokwenza ukuthi noma ngabe umuntu uyilalele ingoma, angabe athinteke emoyeni.